Ngwana ke wena, ke kopa o ko o sebedise data ka kelello hlokong, hee, hobane ha ke tlo kgona ho o rekela data tsatsi le letsatsi le leng, kapa o e etsang data eo, o a e ja kapa o e etsang, a ko o sebedise data ka tsela e kgethehileng.

He tsatsing la kgale, wena ee moradi wa ka, ee re ne re ngola mangolo, re wa romela ka poso, hona jwale e di lla thekeng di e ntse bophelo ba bona bo be bobebe, bebe, bebe hona hoo, tsebe hona jwale ke kgona ho kena fela mona, ba reng ntho ke whatsapp mona, ke be ke romela molaetsa, o kena hona jwale le motho oo ke mo romella molaetsa ao ufmana hona jwale, ho be bobebe bebe, bebe, bebe. Bophelo bo bobebe ke di-app tsena tsa hona jwale tsa sellathekeng.

Ke nahana ho bula kgwebo eo e rekisang data le airtime, hore batho ba kgone ho reka data ho nna, ba sekebe ba ye mabenkeleng a hole, ena e kaba kgwebo e ntle haholo, ebile e tlisang tjhelete lapeng la ka.

Mmino e ko ratang ba ho bapala ka hora ya borobedi, ho isa ho hora ya bohlano, ebile ee wa kgona ho ba letsetsa hore na pakeng tsa hora eno ya borobedi, ho isa ho hora ya bohlano. Ee mme o kope hore ba o bapalle mmino wa hao o ratang.

Ao banna le ka etsa lerata tjhe ka ditaba tsa di-playlist, ee, banna playlist ke ee moo o kenyang dipina tsa hao di felletse banna, hore dipina kaofela dipina tseo di ratang. Ha hona taba hore ke mofuta o jwang wa pina oo, o wa di kenya, ehlile playlist o ka etsa ee di app-ong tse fapa fapaneng, ho na le bo di-youtube, ee di-youtube music, ee, di-spotify music, di-apple music bana beso mono, o ka iketsetsa playlist ya hao e o e ratang, mo kenyang mmino wa hao o ratang.

Banna mmino ona e ko ratang nna hee ke mmino wa RNB, hantle hantle, R-NB ena ya kgale, ba re ke old school RNB bana beso, tsebe ha ke mametse mmino ono, pelo ya ka e e thubehile, e, e thobile pelo yaka bana beso, ebile e nhopotsa mang, mang wa kae, kae. Ee ebile ha oka ra e nka e bapala hona jwale pina eno banna.

Wi-Fi ena ya setjhaba e fumaneha ee di-shopping centre-reng, di-mall-ong, ee di-police station-eng, ee di-library-ing. Ehlile ee Wi-Fi ena ya setjhaba e fumanahala mono, ebile o ka kena ho yona ha o le ho tsona dipakeng tseno tse ke buileng ka tsona.

Disebediswa tsa hao tsa ka lapeng, ha o ka kena ho moo, mo hokahanyang ee Wi-Fi, sellathekeng, di-computer-eng, le di-laptop-ong, moo ho ngotsweng feela ee connect to the Wi-Fi, ke moo o hokanyang di-Wi-Fi o be o kenya feela ee di-password tsa hao mono.

Ke ile ka thuswa ke motho a sebetsang hona mono, ee library-ing eno ya setjhaba, ee ka nthusa hore sebedisa ena ke ena hona Wi-Fi ena ya setjhaba.

Ha ne ke batla thuso ya Wi-Fi batho ba ho kenyetsang yona, Wi-Fi ba itse ho nna ee ke shebe na hona le dithapo na tsa fibre, tse kentsweng hona lekeisheneng lena le ke dulang ho lona, e be ke re eya. Ba re ke shebe na hore palo eno ya fibre e tenge ka jareteng, e be ke re eya, ba re atjhe ee ha o le jwalo ho tjho hore o na le yona fibre, o tle ke tla tla hosane re tlo o kenyetsa yona ntho e ba reng ke router, re e connect-e le yona dipalong tseno tsa fibre.